Esikhathini sanjena libiza imali ephasi ngombana uyakghona bona uthole idatha, idatha le-WhatsApp esikhathini sanje ngentengo ephasi begodi izinto ezenza bona idatha libe phasi esikhathi sanje ingoba abantu abanengi sebaberegisa i-social media khulukazi.

Idatha liqakatheke khulu ngombana esikhathini sanjena abantu sebaberegisa i-social media begodu abentwana besikolo nanje esikhathini sanje sebaberegise idatha ngombana esikolweni esikhathini sanjena sebaberegisa ukufaka izinto efowunini begodu sebaberegisa nento okuthiwa yi-Google, bona bakwazi bona basetjhe izinto zesikolo.

Okuqeda idatha khulu ukubukela ama-video ngombana ama-video adla khulu begodu uwabukela isikhathi begodu kuba nemilayezo eminengi khulu oyitholako kuma-video begodu lokho kutlhoga idatha elinengi khulu kwamambala.

Umuntu bona abulunge idatha, angalibulunga ngokuthi angene ku-social media makutlhogekile begodu ukubukela izinto ezitlhogekileko kwamambala begodu enze isiqiniseko bona akadlali ngalo, abukele ama-video angakahleleki begodu ungaqiniseka ngothi idatha ulibulunge ngokuthi usete ifowunu bona ingalidli khulu mawubukela ama-video.

Umuntu lokha makaphelele lidatha usuke abukele amavidiyo khulu ku-TikTok naku-YouTube, kanti izintwezo ngobunengi ziqeda idatha begodu uku-download ama-movie nama-video kuyaliqeda nakho idatha, kuyalidla khulu okwamambala.

Balithenga abantu balithenga idatha ngokuthi bangene kuhlukile, kuya ngokuthi usebenzisa yiphi i-network begodu idatha lithengeka lula kwamambala ngombana uyakghona ukulithenga ngefowunu, uyakghona nokulithenga esitolo, asisekho nesitolo esingalithengisi idatha.

Idatha mawulithenga begodu idatha idatha lihlukile nanokuthi i-network oyiberegisayo, Uberegisa yiphi i-network. Lihluke ngeendlela ezinengi khulu kwamambala.

Idatha jemde lingabizi khulu lokha malithengwa bentwana besikolo ngombana baligidinga khulu begodu ababeregi, bathengelwa babelethi babo begodu idatha jemde lingabizi khulu esikhathini sanjena, khulukazi ebantwaneni besikolo.

Idatha eliberegiswa babantu elibizwa bona yi-WhatsApp data khani elinye ebalithengayo libizwa bona yi-social media data.

Ngaphandle kwedatha ayisese lilutho ngoba esikhathini esinengi nje, njenganje, abantu baberegisa idatha khulu kwamambala begodu baberegisa umaliledinini khulu begodu akasekho umuntu ongasaberegisi idatha esikhathini sanje.

ESewula Afrika libiza khulu ngombana iranda leSewula Afrika alifani nele-Kenya begodu, idatha libiza khulu ngombana eSewula Afrika abantu abanengi baberegisa usomaliledinini begodu abentwana nabo sebanomaliledinini begodu abasaboni isidingo sefowunu ngaphandle kwedatha.

Ngilonga ngokuthi ngiliberegise lokha mangilidinga khulu begodu ngiliberegisela izinto eziqakathekile khulu begodu noku-download izinto eziqakathekile begodu nokuliberegisela ukufuna umberego.

ikhamphani eberegisa idatha elingathi lingconywana yi-Telkom, kula ongathola khona i-router engabizi khulu ngenyanga.

Okudla khulu idatha esikhathini sanjena, ukudlala umvumo ku-inthanethi. Ukudlala umvumo ku-inthanethi kuliqeda msinyana khulu idatha.

Ukukuthenga idatha elinengi ngibona kungconywana khulu ngombana uyakghona bona uliberegise isikhatjhanyana begodu konga imali, ungalokho uthenga idatha kancanikancani.

Idatha esikhathini sanjena ulithenga ngefowunu begodu uyakghona ukulithola noma kukuphi la kuthengiswa khona idatha namkha i-airtime eentolo ezifana nabo-Shoprite nezinye.

Sanjena idatha, kune-datha lelanga, kune-datha le-seven days, kune-datha lenyanga begodu idatha liphelela kileli kwelenyanga.

Uqinisile ngombana idatha efowunini, kumaliledinini, kufunjathwayo liphela msinya ngombana kusuke uthenge idatha elincane begodu idatha lakhona uliberegisa ngokujarha khulu begodu i-router uthenga idatha elingapheliko begodu uyakghona bona ulibhadele ngenyanga.

Umukghwa wokuthi idatha liphelele sikhathi, uwuvala ngokuthi idatha lokha mawuqeda ukuliberegisa, ulicime begodu uwenze isiqiniseko bona idatha lakho nawuqeda ukuliberegisa uyalonga.

Umukghwa wokuthi idatha ulithenge ngomaliledinini, ungawuqeda ngokuthi ukhambe uyowuvala ngebhanga bona ungasakghoni ukuthenga ngomaliledinini wakho ku-App yebhanga begodu uyakghona ukuthi idatha ungasalithengi. Ukungathengi idatha kutjho bona angekhe usakghona ukufaka airtime efowuninakho.

Ngiyavuma ngombana idatha, i-Wi-Fi ilisizo khulu kubafundi ngombana abafundi esikhathini sanjena baberegisa khulu ama-cellphone begodu baberegisa khulu izinto ezitlhogakalako ze-internet begodu abafundi esikhathini sanjena, ukubhala sebakosele baberegise yona i-internet nokhunye okukosele baku-google, baberegisa ini? Idata, ingakho i-Wi-Fi iqakatheke khulu begodu kosele bayifake naseenkolweni.